Nka batla, ma-security a tla boloka ho dula moo ka nako tsohle. Hore ba leke ho hafola seo se etsahalang moo ka nako eo.

Nka ba hlalosetsa hore ho mo etsa ngwana ba ka mo etsa, empa ba lokela ho sebedisa condom e leng yona kgohlopo, mme ha ba qeta ha mme a se a le pregnant, o lokela ho hlahela mona tleleniking a tlo nka meriana e thibelang kokwanahloko ho fetela ngwaneng.

Ha ele ka nnete, ke eme nako e telele meleng le ho kena ka kokelong, ebile bomme bao ba nkile nako e telele ho nthusa. Ke lekile hore ke batlile ebile ke tsamaya ke re ha ke sa di kena tsa ho thuswa moo hobane ne se ke felletswe ke maikutlo ebile ke ferekane.

Batho ba nang le boemo bo sa foleng ba tlamehile ho fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle, hobane o ke ke be wa tseba hore boemo boo ba bona boo, bo kgona ho fetana bathong ba bang. Hape ho fumana boemo bo bophelo bo botle, o tlameha ntho eno e tlo hafola nthwena ya hore boemo ba hao bo ka .

Ke mananeo ao ho buang, le bomme ba ka hosane hore ke mananeo.

Ho ya ka pono ya ka, ke tabeng ena ya hore, batho bao ba iketlile haholo ebile ha ba kgathalle setjhaba. Ka nako tse ding ha ele nako ya bona ya ho tjhaisa hore ba ye malapeng, ba tsamaya ka tsona di-ambulance tseo. O thole hore motho o tsamaile ka ambulence, nna keya founela mane hore ke hloka ambulance ebe jwale ke hloleha ho fumana ambulance ka ba la motho a tsamaileng ka yona, a tjhaisitseng ka yona a lo robala le yona ha hae.

Batswadi ba tlameha ho netefatsa hore, ngaka eo e ba isang thabeng le mosuwe, ba na le mangolo, hape ba tlameha batswadi hore ba etse bonnete ba hore bana ba bona e le kannetenete ba boemong ba hore ba kaya.

Ke nahana hore ke kgatello eo banna ba nang le yona, e etsang ba hlekefetse basadi. Hape le basadi ho na le basadi ba tellang, moo o tla thola monna a sa kgathetse ko tellwa ke mosadi ha sa tseba hore a etseng a ba qetelletse a mmeile letsoho, hobane kannete ho na le basadi ba sa utlweng. Moo o tla qetelletseng banna ba bona ba ba shapile.

Nna ke nka moriana ka ho tseba ha ka hore ona o kile wa nthusa, mme ke tshepa hore o tlo nthusa hape. Ena e metjha ha ke nke ho hang, hobane ha ke tsebe hore o tla nthusa kapa jwang, hape ke ya ka hore ke bokae. O tsebe moriana ho o tura haholo, o tsebe o tlo o thusa onana o sa tureng o tsebe ha o no kgona ho thusa hantle.

Ho bua nnete, dilemong tsena re phela ho tsona, ha hona moo o ka fumanang ho thwe, monna o ya thuswa ka ho itshireletsa ka bong ba bona. Boholoholo bo ho basadi, ke bona ba fuwang thuso hore o itshireletsa jwang ha ele banna ho thwe monna ha lle ke nku.

Ha jwale ha re so fumane motho ya tla ba ruta ka tsa bophelo, empa ke o tshepisa hore nako e tlang, ho tlabana le motho ya tla ba ruta ka tsa bophelo. O re tshwarele ka seo, seo se etsahetseng. Rea leboha mme kapa ntate.

Ke le bitsitse mona kopanong, ya kajeno mo re tlo buang mabapi le tlhokeho ya motlakase le metsi ka hobane jwale e se le nako e telele e jele sitsi.

Ho ya ka pono ya ka, dipetlele tsa mmuso di dula di tletse tjena hobane batho ba bangata ba ya kula, mme batho ba bangata ba hloka, meriana ya dipetlele hobane batho ba bangata ha ba sebetse. Ka mantswe a mang, ke batla hore batho ba bangata ha bana mesebetsi hore ba ka kgona ho iisa dipetlele tsa ne tsa, private-ng tse hlokang dipatala.

E le nnete, batho bana ba ka ntle bana ha ba fihla mmusong mona Afrika Borwa, ke bona ba tlisang meriana e fapaneng e le hore ke, ba leka ho iphedisa ba rekise meriana ya naheng tsa bona hore ba etsetse batho ba bona tjhelete.

Ha nkgono wa ka a kula, ha ke no kgona ho mo isa ngakeng ya setso, ke tlo mo isa sepetlele sa mmuso, hobane tjhelete ya ngaka ya setso ya tlo mpatla yona ha ke na yona.

Dumelang bana ba sekolo, ke mona ho tlo le hlalosetsa ka diahammele le dijo tseo le sa tlamehang ho di ja kgafetsakgafetsa. Nthwa pele le tlameha hore tsatsi le tjhabang le le dikelang, o etse bonnete ba hore o jele diapole kapa dipanana, le teng ha o ja dijo o tlameha ho ja meroho, jwalo ka sepinatjhe le ditapole tse senang mafura ha mmoho le cabbage. Dijo tseo sa tlamehang ho di ja kgafetsakgafetsa ke jwalo ka sekhambane e le bitsang kota metseng ya lona le makwenya ha wa tlameha ho ja kgafetsakgafetsa, hobane a na le mafura a mangata.

Motswalle ka ha ekare o dula o fosa nako ya ho nwa meriana ya hao ya ARV. Ho bobebe ha o ka set-a alarm ya hao, hore e kgone ho hopotsa nako eo o tlamehang o nwe meriana ya hao. Ntle le moo ha ona tsela e ngwe.

Batho bana ba tshwerweng ke lefu la HIV, ba tshwerwe hantle hobane ha ba fihla ditleliniking ba fetisetswa pele ho ka meriana ya bona e leng di-ARV ntle le ho fola line, mela e melelele.

Ba re tsela tsa kgale, e ne e le ngwe tsela ya bona, empa ha hona jwale mekgwa e mengata ho thibela pelei jwalo ka, ha hona jwale ba kgona ho fumana meriana, mme mehleng ya pele ba ne ba fuwa dikgohlopo fela ho thibela pelei.

O teng moriana o rekisetswang batho o sa dumeletswang, ke Grand-pa hangata dishopong tsena tsa matswantle se ba rekisa di-Grand-pa tsa maiketsetso. Hore motho ka mong a bone hore Grand-pa ena ke ya maiketsetso, o tlameha hore a shebe bakhouto e kamorao ho Grand-pa le motako wa Grand-pa hore o tshwana le wa Grand-pa hantle na.